Akufikeleli kumntu wonke ukuba nekhaya okanye umzi ongowakho ngoba xana uaplayela i-loan okanye imbolekomali kuye kujongwe ukubana i-report yakho nokubhatala kwakho kwezinye iindawo ubukhe waboleka kuzo imali kuhamba njani. Loo nto iye ke ithathe ithuba lowuba ibeke wena emngciphekweni, ungangayifumani i-loan leyo uyi aplayeleyo yendlu. Loo nto ibeke ukubana not wonke mntu uyalunga ukuba ayifumane i-loan yokwenza ikhaya lakhe okanye umzi wakhe. And kengoku loo nto yenza kube nzima ukufumana i-loan yokwenza ikhaya elo okanye umzi.

Ndinengxaki ethe yandehlela, ngokubana andizukwazi ukubhatala kule inyanga. Ndiye ndasebenzisa imali kwinto efana nokuba ibiyi-emergency kwagula umzali phaya endlini, kwanyanzeleka intoba ndithathe kule mali ebendizayibetha ndabhatala ngayo. Ndiyacela ukubana nindinike ithuba lokubana lithi lidlula eli elam ixesha ndifakelelwe elinye ixesha lowuba ndizame imali yophinda ndibeke imali ndigcwalise eli xesha ligqithileyo. Andizukwazi ukubhatala ngawo lona umzuzu ngenxa yale meko yemejensi .

Ukuba nekhaya okanye ukuba nendlu kubaluleke kakhulu, akufani nokuba mhlawumbi uthenge imoto. Indlu lena iyakwazi ukuba i-value yayo inyuke, njengoko ukubana ungakwazi nokuba nawe ekuhambeni kwexesha uphinde uyithengise seyinexabiso eliphezulu. Kungoko ke abantu besithi ukuthenga indlu akufani noku mhlawumbi ukuthenga enye into engeyondlu, ngoba yona inexabiso elibalulekileyo emntwini nokubana iyafana nokubana uzenzele ikamva ngokuba uthenge indlu, nekamva labantwana bakho lijonge kule ndlu, bane-shelter.

Akukho nto ibuhlungu njengokuba ungakwazi ukubhatala iifizi zesokolo de ube kanti uzakuwela ekubeni uyovula ityala lokuba ukwazi ubhatala izifundo zakho. Loo nto ithi uzawuthi uphangela ube sowunommhokamhoka wetyala, apho kuzokwenza intowuba kube nzima ukuphila ngoba kufuneka ubhatele eli tyala likhulu, ngoba imfundo ayitshiphanga, ifuna imali enintsi. Loo nto ingayenza intliziyo yakho ixheleke ngoba imfundo le kwayona bekumele ayonto ibhatalwayo, yinto onothi, enothi ibhatalwe nangurhulumente, akuboleke imali uyibhatale mva.

Xa ecinga ukuba uza kuphumelela ndingamcebisa intoba azathi xa efumene elikhadi lakhe lekhredithi okanye lekhredithi, imali lena azabe eyifumene angayisebenzisi gwenxa, ayisebenzise kwizinto eziphucukileyo aza kuthi akwazi ukuzikhomba. Nokuba ezinye zizinto ezizamkhulisa okanye ainveste mhlawumbi ngenye ke yemali azabe eyifumene kule khredithi. Kodwa imali angayidlakazi, ayisebenzise xa kukho imfuneko yoko kunyanzelekileyo. Ngokuba imali ayiyonto yokudlakazwa, yinto yokubekwa, ngabula makhumsha i-investment. Ngelilonke ndingathi imali azayiphathe kakuhle.

I-microloan yimali encinci oyibolekwayo ebhanki intokuba uqoshelise loo nto incincane ofuna ukuyiqoshelisa. Umzekelo, mhlawumbi ufuna ukongeza imali yokuthenga i-gocery okanye ufuna imali yokuthela ipetroli, okanye ufuna imali yokwenza loo nto, ukhona umntu ofuna ukubalekiselwa eklinikhi okanye esibhedlele. Ungafane uboleke loo mali ikhawulezileyo incinci uyizawukwazi ukuyibuyisa ngexesha, ingenanzala inintsi. Yimali nje yokwexeshana, yimali encinci yokuba uqoshelise izinto zakho zalo mzuzu. Ayomali ininji, ingephi.